Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe mo malapeng a bone ka gore moo ba tlabe ba na le batho ba ba ba ratang ebile ba ba ba itseng go nna motlhofo go dikago nyetswe ke batho ba ba go ratang ebile ba go itse ka jalo le wena o le mogodi ga o kitla o jewa ke bodutu or ga o kitla o ikutlwa gore o . Ga o le ko di-home-ong or ko go tlhokomelwang bagolo teng o dikaganyeditse ke batho ba o ba itseng eya ga ke gane go na le tlhokomelo mara o tlabo o dikaganyeditswe ke batho ba o sa ba itseng ebile o sa ba tlwaela ka jalo go tlo go nna thata o le mogodi gore o tlwaele bodulo jo o tlabeng o le mo go bone so ka goo ke bona gore go botoka gore ga o le mogodi o dule mo gae o tlhokomelwe ke batho ba o ba ratang.

Le kgololosego ya maikutlo mo setsong batsadi le badisa ba tlotlwang tota batho ba rutelediwa go tlotla batho ba bagolo ka go ba fa tlotlo e e siameng le go iketleletsa go dira se se molemo mo go bone, seno se ama maikutlo ka tsela e e siameng batho ba solofela go tlhokomela batsofe ka ntlha ya tlotlo mme batsofe le bone ba ikutlwa ba tsholofetse ebile ba amogetswe.

Seabe sa lelapa mo tlhokomelong ya batsofe, mo lelapeng batsofe ba tlhokomelwa ke ba lapa ka go tlhomamisa gore ba na le dijo, boroko jo bo siameng, kalafo ya botsogo le tlotlo. Lelapa le motlhabane wa botlhokwa ka ntlha ya gore ke bone le leng ntseng le tlhokomela le go fa batsofe maikutlo a kagiso. Mo lelapeng la setso go tlhokomela batsofe gase baikarabelo jwa motho a le mongwe fela ngwana morwarre le mmamane ba na le seabe.

Mo tikologong bagodi ba na le seabe mo tlhokomelong ya batsofe le batsadi thutong le tlhokomeleng bana, tshireletso ya mekgwa le ditekanyetso tsa setso, kgatlhego le tlhokomelo ya setšhaba go oketsa boikarabelo le tlhokomelo ya ditlhopho tse di siamemg.

Mafelo a tlhokomelo ya batho ke old age home le care center, mafelo a a kgethilweng go tlhokomela batsofe ba ba sa kgoneng go tlhokomelwa kgotsa go tlhokomela ka botlalo ke balelapa, mo mafelong ano batsofe ba amogela tshireletso, dijo, tlhokomelo ya botsofe, boroko jo bo siameng le ditirelo tsa boithabiso.

Thulaganyo ya jaanong mmuso o na le ditirelo tse di kgatlhegileng tsa tlhokomelo ya batsofe jaaka mafelo a tlhokomelo ya botho mananeo a tlhokomelo ya botsogo le ditshwanelo tsa motheo tse di tshwanang le dijo, borai le botsogo. Ditlhophelo le di-policy go nale molao wa batsofe jaaka old age pension le mmuso o tshegetsang ditlhare le mafelo a tlhokomelo seabe sa malapa, le fa mmuso o na le mananeo malapa a ntse a tshwerwe e le motho wa tlhokomelo go tlotla setso.

Pension ya botsofe e fa tshireletso ya motheo, e oketsa boitekanelo jwa botsogo, e tlisa kagiso le boitumelo mme e tsweletsa boikarabelo mo malapeng le tikologo, go se amogelweng ka botlalo kgotsa go nna tlase ga pension go ka fokotsa boleng jwa botshelo jwa botsofe ka kakaretso.

Gore motsofe a kgone go bona phenšhene ya gage ya puso a ka dira tse di latelang, fumana foromo ya kopo, tlatsa foromo ka dintlha tsa gago ka botlalo, tsenya dithoriso tse di tlhokegang, romela kopo mo ofising ya mmuso kgotsa ka inthanete, tlhokomela boemo jwa kopo le poloko ya dikopo tsa dithoriso ka jalo o ka kgona go thusega go kry-a pension-e ya gago.

Tlhokomelo, malapa a tlhokomelang batsofe a tlwaetse go tsaya boikarabelo jwa go fa dijo, borai, botsogo le tlhokomelo ka kakaretso fa pension-e mmuso e le teng batlhokomedi ba ka itshwarela ka madi a bone fela e leng se se fokotsang kgatelelo ya madi.